Ukuba liyinene elitshoyo ndiyalixhasa ngoba siphila kumakhaya ngamakhaya awohlukileyo kambi abanye abathathi ntweni. Ingaluncedo nakubantwana besikolo abadinga ukwenza umsebenzi wesikolo bangahambi becela apha emizini ngoba eminye imizi ayilunganga kwaye phandle apha akusekho nto intle bubudlobongela. Ingaluncedo kakhulu ke le free Wi-Fi kumakhaya ngamakhaya awohlukileyo bakwazi nabo ukubakho utshintsho kubo bakwazi uzenza izidingo abafuna ukuzenza. Kambi abanye bafuna ukwenza i-CV for ukufaka emisebenzini baqeshwe. Ingaluncedo kakhulu ke nezo zinto.

I-gigabyte enye yedatha ayonelanga inyanga yonke ngoba okokuqala, minintsi imisebenzi esiyenzayo ezifowunini ngokweintanethi. Kambi eminye imisebenzi yeyesikolo, kambi eminye imisebenzi ngeyeendawo esiphangela kuzo ekufuneka siyigqibe mhlawumbi ngosuku okanye ngexesha elithile. Kambi nezinye iimfonomfono ke okanye unomyayi bayayitya kakhulu idatha ngoba uyifaka imizuzwana, uyibone sele iphelile ube ungakhange ube uyisebenzise nakakhulu. Ziyashiyana ke izizathu nezinto ezenza uba ingahlali idatha nezinye iinethiwekhi ke siyayazi uba ziyogqithwa zezinye noba ke asiwakhankanyanga amagama azo.

Ukongezwa kwezi webhusayithi zalo mculo kunengenelo elihle kakhulu ngoba kwezinye iiwebhusayithi uyakwazi ungena ukhangele ingoma yaloo mvumi ube ungayifumani. Ungene kweyesibini uphinde nalapho ungayifumani uske ufumane eculwa ngomnye oyimvumi, kodwa angafuni okanye angaculi le wena oyikhangelayo. Intle kakhulu ke umsebenzi abawenzileyo nokongezeleka ke kwethekhnoloji kule mihla yangoku esiphila kuyo, uyakwazi ke ngoku ukusetsha uboniswe kwi-intanethi loo webhusayithi enalo mvumi oyikhangelayo neengoma zayo.

Ibalulekile ukuba iWi-Fi yakho ibe nayo iphasiwedi ukwenzela okokuqala, izikrelemnqa zingenzi ubuqhophololo ngegama lakho. Okwesibini ukwenzela ingakutyi kakhulu wena epokothweni ikhawuleze iphele ngoba le Wi-Fi iziindidi ngeendidi ezahlukileyo. Ikhona ethatha ixeshana elithile ngokwesiqingatha saloo mali oyibhatalayo. Ibe khona ekwaziyo noko ukulasta umgama othile wenyanga le bayibiza ukuba ngu-unlimited ngesiNgesi. Kungoko kubalulekile ukubana ufake iphasiwedi ukwenzela umntu xa edinga olo ncedo efuna ukwenza loo risetshi ngomsebenzi okanye ngowesikolo akwazi ufuna iphasiwedi kuwe umnike ancedakale ke ngoku ngelo hlobo, kungangeni wonke umntu noba ngubani na azenzele.

Ndingakhathazeka kakhulu kwaye ndingadakumba ngoba okokuqala ndisebenzise imali ekuthengeni le datha. Abantu bale khampani bekufanele ukuba bayakhawulelana neemeko ezinje kuselithuba ukuba nxa ithe yaphelelwa idatha umntu wayo engekagqibi uyisebenzisa bamnike nokuba ziintsukwana ezithile okanye ixesha elingange veki okokuba ukwazi ukuyisebenzisa iphele, ngoba abanye abantu abazihoyanga kakhulu iifowuni kwaye neintanethi abayihoyi kakhulu ngokwemisebenzi yabo abayenzayo nabantwana besikolo ke ngokwemisebenzi yabo eyenziwayo esikolweni. Ngoko ke ngelinye ixesha asikwazi uzenza zonke ezo zinto ngexeshanye.

Zininzi kakhulu ke izinto ezingeloncedo kwiinkonzo zostrimisho. Ezimbalwa endingazikhankanya kukuba iindleko ezihlala zisenyuka mhla nezolo, ngoba abanye abantu abaphangeli, imisebenzi inqabile kodwa bayafuna ukubukela izinto. Abanye abantu bagxile kakhulu kwezi nkonzo balibale ngemisebenzi yabo, nabantwana besikolo balibale ngezifundo zabo. Nemiboniso ingalunganga kubantwana uba bangakwazi ukuyibukela nezinto ezingeyo mfundiso kuluntu luphela nasebantwaneni.

Iluncedo kakhulu ebantwini basemaphandleni khona ukuze nabo bangashiyeki kwiteknoloji yale mihla. Baze bakwazi nabo ukufumana ulwazi oluphangaleleyo ngezinto ezenzekayo ngako jikelele nakwiindawo ezisingqongileyo. Iluncedo ke le free Wi-Fi nakumakhaya angathathi ntweni, abantwana bakwazi ukwenza imisebenzi yesikolo nabadinga imisebenzi bakwazi nabo ukwenza izinto ezidingekayo emisebenzini yabo bengakhange babe basebenzisa imali ukuba makakhwele baye ezidolophini kwii-intanethi cafe bayokwenza izinto ezidingekayo kwi-intanethi. Bazenza behleli endlini bekhuselekile, befudumele ngeemini zenqqele bepholile ngeemini ezishushu.